Mo kgaolong e nna ke nnang mo go yone go na le ditlamelwana tsa pholo go tshwana le tleliniki, kwa bagolo ba kgonang go ya ko teng ba ilo latang melemo ya bona kgotsa meriana ya bona e ba e dirisang tsatsi ka tsatsi, ba e latelang kgwedi nngwe le nngwe. Nako e nngwe ba kgone go romela sejanaga se late bagodi gore ba kgone go fitlhelela ko tleliniking ba tle ba thusege.

Nna ke dumelana le tsona di le pedi. Nako e nngwe go botoka gore bagodi ba tlhokomele ke ba lelapa la bone, gore le bone ba kgone go ikutlwa ba kry-a lerato. E seng gore kwa go nnang batsofe ko teng, o tla be ba sa fiwe lerato le ba le batlang. And-e le gona go na le batsofe ba ba ratang go ka ya ko, go nna kwa go nnang batsofe, ba bangwe ga ba dumele go ya ko.

Mo nakong ya gompieno nna ke bona batho, go segolobogolo bašwa, bašwa ba ga ba dumele go sala le bagodi, gonne go ba bolelela gore bagodi ba tshwenya. Mme seo ga se boammaaruri, a se boammaaruri. Batsofe wa kgona go ba tlhokomela le bone ba ikutlwe ba sireletsegile, ba ikutlwe ba rategile, ba ikutlwe ba fiwa lerato le ba le tlhokang. Mme le nna ke bona e le ntho e e siameng go ka tlhokomela batsofe le ba fa tshireletso.

Nna ke bona batsofe ba sa fiwe tlotlo le kgathalo e ba tshwanetseng, batho ba le bantsi ba felela batsofe pelo. Ba bua le bona ka mokgwa o ba ratang ka teng o kare ke bana ba bannyane. Mme seo a sa tshwanela re tshwanetse go go tlotla le go rata batsofe ba rona ka nako tse tsotlhe gonne ke bone ba re tlisitse mo lefatsheng. Le bona ke batho ba tlhoka lerato, ba tlhoka go tlhokomelwa ka nako tse tsotlhe, ba tlhoka go fiwa lerato, ba tlhoka go tlhokomelwa, ba fiwe dijo, ba isiwe kwa ba batlang go ya ko teng, ba tlhokomelwe.

Go ya ka nna. Setšhaba mo nakong ya gompieno ga go sa tseiwa batsofe tsia, ebile ke bona seo se sa siama, gonne go bontsha bokgopo ba ba batho, batho ba le bantsi a ba sa tlotla batsofe. Le ka fa malapeng batsofe ba tshwariwa ka tsela e e sa siamang, ba tlogelwa ba nosi. A ba tlhokomeliwe, a ba apelwe, a ba irelwe mme ebile ke bona e se ntho e siameng.

Mo tikologong ya me go nale motsana o mongwe gotwe ko Civic center ke kwa batsofe ba tseiwang ka di khumbi, ka dijanaga ba isiwa ko teng. Ba tsentshiwa sekolo, ba rutiwa ka dilo tse di fapa-fapaneng, ba apelwa ko teng. Go tla le ba ko ditleliniking ba tlisa meriana, ba tlisa melemo, ba tlhokomela batsofe ko teng, mme ka nako e ya thapama, batsofe ba tseiwa ba isiwa gae ka di khumbi le dikoloi.

Ka ko ke go itseng ko teng ke ko tulong e nngwe go teng ko ke kwa go nnang batsofe ko teng. Ko teng gwa duelwa, ee gwa duelwa. Ebile motsofe ga o mo isa ko teng o tshwanetse o bafe le karata, ya gagwe ya modende. Go rekiwa dijo ka yona, go rekiwa dilo tse di ba di tlhokang dilo tsa go tlhapa, diaparo, dijo, ba tlatsa le ka go reka dibuka gore ba ba tsofe ba ithute,

Nna ga ke bone phoso mo thulaganyong ya puso ya jaanong, nna ke bona batsofe ebilane ba tlhokometwse sentle ke puso ya rona. Coz ka gore e tlamela ka dikobo, ka dijo, ka dibuka, ka baooki, ba go tlhokomela batsofe ba rona. Ka dipalangwa tsa go tseya ba batsofe ba ba ise gongwe le gongwe kwa ba ile go ikatisang ko teng. Kwa ba ileng bona batsofe ba bangwe, go iriwa meletlo kwa go isiwang batsofe ko teng, ba thabe ko teng.

Go ya ka nna ke bona tšhelete ya phenšene ya go ya go tlhokomela batsofe, e le madi a le manyne. Ka gonne mo tikologong e ke dulang mo go yona, batsofe ba le bantsi ba ba na le dingongorego ka ona madi ao. Go twe madi ao ke a mannye, ga a kgone go ba tlamela, le go reka dilo tse dingwe tse ba di tlhokang, dijo di a tura, diaparo di a tura. Gongwe mo gongwe o kry-a batsofe ba teng ba tlhokometse le ditlogolwana. Madi a teng a penšene a bang mmotlana gonne ga a kgone go dira dilo tse di feleletseng.

Ka mokgwa o leng gore tšhelete ya penšene, gone batsofe ba ba e amogelang mo tulong e nna ke nnang mo yona. Go na le batsofe ba ba e amogelang, e fela go na le ngongorego gore ga e lekane go reka dilo tse dingwe ke madi a mannyane., ga kgone go ba tlamela mo lelapeng lotlhe. Mme ba ba sa kgoneng go fitlhelela madi ao ke nagana gore go ka ba botoka go iwe ko lefapheng la batsofe, go diriwa dikopo ko teng gore le bone ba kgone go kry-a madi ao.

Nna ke bona e thusa thata, ke bona e thusa thata gonne go nale batho ba bangwe a badire, mebereko ga e yo mo nakong ya jaanong, go nna bokete gore bašwa ba kry-e mmereko. Ba fitlhelele tiro, go nna bokete mme tšhelete ya penšene e thusa thata ka fa lapeng gonne e kgona go reka dingwe tse di tlhokegang ka mo lapeng bo dijo, bo dilo tsa o tlhapa jalo le jalo.

Motho o simolola go amogela madi a penšene ya gagwe ka mengwaga e some ya marataro gonne ka nako eo ga a sa kgone go ka dira, ga sa kgona go kaya tirong.